Rona go ya ka setso sa rona re apara makgabe le diope. Ka ga jaanong bana ba rona ga ba sa tlhole ba batla go apara dilo tseo ba bona e ka re ke dilo tse di tlhabisang ditlhong, mme ke seaparo se godileng re di apara ko dikolong ga re bina setso kgotsa ka 'tsatsi la di-traditional-e.

Nna go ya ka nna ke bona e le kakanyo e maleba gore go apariwe diaparo tsa setso mo meletlong ya go tshwana le ya di-conference.

Ke makgabe, makgabe ke seaparo se sentle mo setsong. Se bontsha gore o mosadi e ne o ikanya ka setso sa gaetsho.

Ee, bana ba segompieno ga ba batle go ntsha diropo kgotsa go ntsha matsele ko ntle. Bogologolo rona re ne re dintsha, re bina go bontsha gore o ngwana ebile oa ikgantsha ka setso sa gaetsho

Ke ntho e maleba go apara jalo diaparo tsa setso ke fashion-e ya bogologolo mme ke bona gape gore e nne ntse e nna fashion-e le gompieno.

Mosadi o nyetseng o tshwanetse go apara diaparo tse di mo fitlhang magetla le maoto go bontsha gore ke mosadi wa motse o nyetswe.

Di diriwa ka letlalo la kgomo kgotsa letlalo la podi kgotsa la nku.

Nna go ya ka nna ke bona moaparo wa setso e le o ne o maleba for basadi. Ka ga gompieno basadi ga ba s'tlhole ba aparela mmele wa bone ba ikaparela fela ba ntsha magetla, ba ntsha dinama.

Nna ke akanya jalo ke akanya gore diaparo tsa setso ke tsona tse di maleba, ebile ke tsona tse di tshwanetseng gore batho ba di apare. Tsa gompieno basadi ba ntsha dimpa ba ntsha le dirope.

Diaparo tsa setso ga o di apere o le mosadi di bontsha tlhompho di bontsha le bosadi.

Nna ne nka rata gore basadi ba apare sentle ga mmogo le bana e s'ka nna diaparo tse ditswang mo tseleng tsa go bontsha dirope, tsa go bontsha dimpa. Basadi ba segompieno ga ba sa apara mme ke bona le ba banna ga ba apere ga ba s'tlhole ba apara sentle ba apara moaparo o tswileng mo tseleng.

E ama basadi ka tsela e nngwe e utlwisang botlhoko ka ga gompieno basadi ga ba tshwanna go ntsha dirotswana ka ntlheng ya gore ba rape-iwa kgotsa ba bolawa.

Batho ba di fashion-e ba gompieno ga ba sa bona moaparo wa setso e le moaparo o maleba, e le moaparo wa tlhompho, e le moaparo o e leng gore o bontsha lerato le go itse setso sa gaetsho. Ba bona e le ditlong-tlokwane fela.

Re e bitsa gore ke heritage, ke yone fela e e dirang gore batho ba gopole setso sa gaetsho.

Nna ga di mpontshe bontle le eseng, nna ke bona diaparo tsa rona tsa setso e le diaparo tse eleng gore di ka apariwa di bontsha tlhompho di bontsha bosadi.

Nna ke bona gore go diriwe di fashion-e tsa ditso. Setso se sengwe le se sengwe se apare diaparo tsa yone tsa setso ke yone tsela e e ka tlisang kgatlhego go bašwa, go batho ka setso sa bone.

Go dirwe di fashion-e ka diaparo tsa setso.

Nna ne ke tla dira ka bojotlhe ba ka gore ke ka tsenya moaparo wa segompieno maar ke o dira gore e nne moaparo wa setso. Ke yone fela tsela e ka dirang gore bašwa kgotsa batho ba simolole ba rata setso sa bone.

Ba apara mesese e me blue, ke yone ntho e ke e bonang ba e apara. Mesese e me blue, banna ba apare dikipa tsa go tshwana le mesese ya basadi.

Ba apara mesese e me blue basadi ba tseye ditjale tse di blue. Ke yone tsela e e apariwang ka yone ka setso sa rona sa Setswana. Banna ba rwala dihutshe tse dintsho le ka dibaki mme ba tshware le dithobane, ke yone tsela ya go bontsha setso le moletlo wa Setswana wa lenyalo.

Diaparo tsa setso di bontsha hisitory ka go apara makgabe le diope. Nna ke batla gore batho ga go le manyalo ba simolole ka go apara diaparo tseo ba bitse batho ba ba ka binang setso, dipina tsa Setswana ba apere diaparo tsa Setswana.